Ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi indima isikhumba engasidlala ekwakhiweni komkhiqizo esikhathini esizayo, inkulu kakhulu ngoba, isimo somnotho njengamanje sesiyabheda asisafani nakuqala. Loku okuzokwenziwa .

Njengoba intengo ikhuphukile yokudla, kubalulekile vele ukuthi abantu bezenzele i'vande zabo ezincane la abazokwazi khona ukuthi bazitshalele. Kodwa lokho futhi kuzokwenza ukuthi laba abasebenza kwezolimo bengabi nabo abathengi, ngoba abathengi sebezobe sebeney'ngadi zabo ey'ncane sebey'tshalela emakhaya. Shuthi izinga lo mnotho wezolimo uzokwehla kakhulu.

Izinyosi zibaluleke kakhulu ekutheleleni impova, ngoba izinyosi zifaka isandla ekuphakeleni kokudla komhlaba wonke ngokufaka impova ezinhlobonhlobo zezitshalo. Lapho kuhlanganisa khona izithelo, imfino, imbewu kawoyela kanye nezitshalo ezezinhlamvu.

Uma ngabe kungathiwa angisekele umlimi wangasekhaya ngokuthenga ngqo kuye uhlobo uhlobo le mfino, imfino engingayithenga i-spinach. Ngingasijabulela kakhulu ngoba ngiyasithanda kanti futhi ngiyahluleka mina ukuthi ngizitshalele mina. Ngakho-ke, ngingakujabulela kakhulu ukuthenga kuyena isipinashi.

Bakhona engibaziyo abafuya iy'klabhu. Kanti futhi engike ngiy'bone iy'nsilela ababhekana nazo ngokufuya iyiklabhu, ukuthi iy'klabhu zidinga indawo enkulu njengoba zizala njalo nje. Kanti futhi zigula na njalo kudingeka ukuthi-ke zihlale iy'hlale uhlezi uy'thengela imithi yazo ngoba ziyashesha nokugula.

Uma ngingase ngithole ithuba lokusekela umlimi wangasekhaya othengisa uhlobo lwezithelo, ngingasekela umuntu odayisa ama-apula. Njengoba mina ngiwumuntu ohlala emakhaya, asitshalile iy'tshalo zama-apula emakhaya, ziyivela kancane, imbalwa imizi etshalwe ama-aphula. Ngakho-ke, ngingakujabulela ukuthi uma ngabe kunomlimi otshala ama-aphula ngithenge kuyena.

Ngokubona kwami kwezobuchwepheshe ezifana ne-Artificial Intelligence, akuzinciphisi isidingo sabasebenzi ekulimeni. Abasebenzi bayohlezi bedingeka ukuze besebenze laphaya ekulimeni. Kodwa izinto ezifana njenge-Artificial Intelligence zizosiza ukuthi umsebenzi usheshe futhi ubelula. Kodwa bona abasebenzi bayohlezi bedingeka.

Uma ungumlimi fanele uqikelele ukuthi imfuyo yakho ihlala hlale igonywe ngoba loko kuzonciphisa amazinga okuthi-ke imfuyo yakho igule. Kanti uma ngabe ugoma ngaso sonke isikhathi imfuyo yakho izohlala iphilile, Inganazo izifo eziningi lezi eziba khona.

I-automation ingasiza kakhulu ekubhekaneni nokushoda kwabasebenzi. Ngoba uma ngabe abasebenzi beshoda kodwa isikhala emsebenzini ngeke kuze kushode. I-automation izokwazi ukuthi ivale leso sikhala ngokuthi ikwazi ukuthi-ke iqhubeke nayo isebenze.

Indlela engingenza ngayo ukuze ngiqwashise kabanzi ngamathuba emisebenzi emkhakheni wezolimo. Ukuthi nginikeze ngibatshengise yonke imininingwane mayelana nalo msebenzi, kanye nenzuzo yakhona. Kanti futhi ngingaqikelela ekutheni ngiqwashise kakhulu abesifazane ngoba kulo msebenzi lo wokuba umlimu, abantu besilisa kakhulu ababa kuleyo ndima leyo. Kanti nabantu besifazane bengakwazi ukukwenza lokho futhi bephumelele. Ngingabaqwashisa kakhulu ukuthi bewuthathe lo msebenzi ngoba unenzuzo eningi.

Izindlela abangazisebenzisi abalimu, ukuthi bethenge izinto amakhemikhali akhulisa izitshalo azinike umsoco njengomanyolo. Bephinde futhi besebenzise nomquba lo wezinkomo.

Izinhlobo zezintuthwane engike ngahlangana nazo ilezi ntuthwane ezimnyama, bese kuba ilezi ntuthwane ezibomvu. Lezi ezibovu-ke zona azijwayele ukutholakala nje kalula. Kodwa lezi ezimnyama ziyinkinga kakhulu ezitshalweni ezinjengeklabishi. Cause ziyakwazi ukuthi ziphinde zingene lapho phakathi eklabishini.

Kubaluleke kakhulu ukuthi abatshali bamanje bekwazi ukuthi bekhiqize imikhiqizo ezofakwa emathinini. Loko kuyasiza kakhulu-ke ngoba abazukuluza kakhulu imali ngokuthi izinto ziyabola, zisheshe zibole. Ngoba uma ngabe kusethinini kuzothatha isikhathi eside ukuthi kubole, kanti nabo bazokwazi ukuthi benze inzuzo ngoba akukho okubolayo izinto.

Amaphutha okufanele agwenywe ukuze indwangu enoboya ihlale isesimeni esihle njalo futhi ingashwabani ukuthi uyiwashe, uyi-ayine, uqede uyihenge kwikhothenga. Ihlale khona ihengiwe kwikhothenga. Loko-ke kuzawuvikela ukuthi ingahlali kabi, kanti futhi ingashwabani.

Izinyathelo ezingenziwa ey'ndaweni zasemadolobheni ukuze kuphatheke kahle amanzi ngendlela efanele, ukuthi kube nesiqiniseko sokuthi iy'mpompi zonke zihlezi zivaliwe. Kungasentshenziswa iy'mpompi zonke ngesikhathi esisodwa kube khona ey'khiyiwe ezingasetshenziswa. Loko kuzokwenza ukuthi ney'ngane zingagangi ngamanzi mhlampe ungaboni. Kuphinde futhi kungafulashwa njalo ithoyilethi. Noma ngabe, mhlambe uma ngabe uchamile ungaflashi njalo .

Ubuchwepheshe bokulima kuyabiza impela kakhulu kodwa, ngicabanga ukuthi icebo engingaba nalo elokuthi umuntu akwazi ukuthi ay'qashe le mishini le ayidingayo adinga ukuyisebenzisa. Ngaleyo ndlela uzokhokha amanani aphansi kunokuthi awuthenge. Ngamanye amazwi shuthi akubizi lokho. Bakhona abakwazi okwaziyo ukuthi ubaqashe bezokwenzela leyo nto ofuna ukuyenza emasimini akho bese bebuyela nawo umshini wabo emuva. Ukhokhe leyo mali oyikhokhayo kodwa incane ngeke ize ifane nokuthenga. Ungakwenza lokho uze ube namandla ukuthi uzithengele eyakho imishini.

Engingakusho nje ukuthi imithombo yamanzi ayiveli ibe khona, idinga ukuthi-ke ilungiswe. Uyayibona indawo le ukuthi ayi le iyisiphethu. Mese kuba khona indlela yokuthi kukhandwe isiphethu esikhulu, sivulwe, engabe kuvulwa umgodi noma kufakwe nedramu phakathi kulowo mgodi. Ngaleyo ndlela kuzobalula ukuthi kukhiwe amanzi, ehlezi ekhona emaningi. Engingakusho-ke ukuthi ubulungiswa bungaba khona ngokuthi uma ngabe kuqashwa abantu abazolungisa lapho, kukolekwe yonke imizi lapho emphakathini. Ngaleyo ndlela kuzoba lula ukuthi abantu bekhe bonke ngendlela enobulungiswa futhi kungabi bikho okhalazayo ukuthi-ke sakhokha sodwa. Ngaleyo ndlela-ke ukuthi wonke umuntu akhokhe, akhiphe imali ethize, kuqashwe abantu belungise umthombo wamanzi wabo ukuze bezokwazi ukuthi bakhe khona ngaphandle kwey'nkulumo. Wonke umuntu abe namanzi.